Ukuze abantu bangabi late emsebenzini, ukuze abantu bafike ngexesha apho baya khona, ukuze abantu bayazi ukuba bakhuselekile. Ngoba xa iza ukuphuma emva kwexesha kuzawufuneka ingxame, abantu bazawube bengxamile babe bethetha, udrayiva naye angasahambi kakuhle, kuphele kuba khona iingozi.

Kuyi-exercise ukuhamba ngeenyawo, umzimba wakho uhlala usempilweni. Futhi xa ungumntu othanda ukwenza imithambo awungomntu omane egula, awufane ugule ngokuba umzimba wakho uwuqhelisile ukuba uhlale usesimeni esilungileyo, uwugcine usesimeni esilungile.

Xa ulifumana itikiti bekumele ukuba ujongile ukuba iinkcukacha zizizo na. Nangoku uthengayo bekumele uba ujongile ukuba le nto ebhaliweyo yile wena uvumelana nayo na. Andifuni kuthi ingaba yimpazamo yabo ngokupheleleyo, ingathi nam njengomthengi ndingaba nalo igalelo. Mandithi elokungathandi ukufundisisa, ndicinge uba abantu bayenzile into ngale ndlela endiyifuna ngayo. Ngoko ke le into ingafuna nam ndizithobe, ndinomsindo ndinjalo, ndithethe nabo kakuhle ngoba kuya kuba kubi ukuba ndivele ndifike sendiyenza into ngomsindo kanti ibindim ophazamileyo.

Imibutho yeeteksi, uyeke njengokuba seyihlukumeza nabantu, ibikukujonga iindlela ezi uba abanye oonoteksi bahamba ngendlela ezizizo na, ngoba kaloku umntu uyabhalisa ukuze abe kuloo ndlela. Masithi uhlala ePitori, kukho indawo ezininzi. Uyazazi xa usiya eSoshanguve ukhwela i-ST, ngoko iteksi ye-ST angeke iye eMamelodi. Ijonge izinto ezinjalo, zona zibalulekile ezo zinto.

Kungafuneka azifundise imithetho yendlela. Ayazi ibhayisekile yakhe uba ihamba phi na, ayihambi phi endleleni, khona ukuze azokhuseleka. Ayifune i-helmet, afune zonke izikhuselo zomzimba ezifunwa ngumntu oqhuba ibhayisekile.

Ndingathi makasithenge isithuthuthu. Hayi, sona singamfikisa emsebenzini ngexesha elingaphambili kwelo ebenofika ngalo xa ebenokhwela imoto. Kodwa abe ne-licence, afunde imithetho yendlela, angazenzi unoteksi endleleni.

Ukuba la mabala avulekileyo zii-potholes, ndiyayazi zenziwa kukungalungiswa kweendlela. Nokokuba ndingaba nomsindo na ayikho into endinoyitshintsha ngoba andizomisa ndiyivale indlela. Futhi noba ndingakhalaza, isikhalo sam asinawuvakala ndiqinisekile banintsi abantu abadlulayo apho. Kodwa into ebalulekileyo yeyokuba mna ndiqhube ngendlela engayi konakalisa imoto yam kuloo ndlela.

Njengokuba oonoteksi ngabantu abathanda ukukhupha amazwi arhabaxa, kubuhlungu ukubona umntu omdala eza kuthi eyokhwela iteksi ufike unoteksi engxamile ngoba uleqa ukuba alayishe abantu abaninzi eteksini azokwenza imali eninzi. Umntu omdala uzawufika ecotha naxa ekhwela ukhwela ngesantya sakhe, unoteksi uyathukisa futhi umxelela ngokungxama kwakhe. Ibingabantu abadala noko bekunothi ngexesha lokuba bahambe, umhlawumbi baye edolophini okanye baye emtholampilo, kubekho umntu onokuzazi ukuba yena uzawumela iintsuku ezinjalo amkhwelise umntu omdala, amse apho ekumele uba aye khona. Ayithandeki indlela oonoteksi abaphatha ngayo abantu abadala.